O tshwanetse go nna le pasa go bo o kgone go nna le karata.

Karata e go teng credit card-e go na le karata tse dingwe tsa diaparo.

Tshwanetse go dira gore o nne le credit score e ntseng sentle e tokafetseng gore o kgone go dira sekoloto sa madi o patele tsotlhe tse o di kolotang gore o nne mo tseleng e ntseng sentle gore o kgone go kadimiwa tšhelete.

O tshwanetse go nna mo credit score e ntseng sentle gore o kgone go kry-a madi a sekoloto.

O tshwanetse go bala tsotlhe tse di kwetsweng pele ga o saena go nne le ditumelano tse di diragalang pele o nna le karata ya sekoloto.

Go ya ka nna ke akanya gore motho o tshwanetse go nna le mo a bayang madi mo teng gore a kgone go tlhokomologa go tsaya karata ya sekoloto.

Go nna le credit score e ntseng sentle gore o kgone go nna le tumelano ya go tsaya karata ya sekoloto mme o itse gore go na le di -nterest tse di tsenang ga o tsere madi a sekoloto.

Overdraft-e ke selo se se dirang gore botshelo jwa gago bo nne botoka o kgona go bala selo se se kwetsweng mo fatshe o kgone go tlhaloganya before o dira tsa tumalano ya go tsaya madi.

Ga o kadimile madi kwa bankeng go na le di-interest tse di palamang mo godimo, sekoloto sa gago ha se mme yaka o se tseile go na le tšhelete e pagamang mo godimo.

Tshwanetse gore e re ha o patala o bo patala tšhelete e bonalang kgotsa o ntshe tlhwatlhwa e e rileng pele o tsaya .

O tshwanetse go itekanyetsa ga o le motho o o ntshe pele tšhelete e ritseng before o tsaya madi a mangwe.

Tiro ya banka ya go ntsha madi a a tsaya loeto ke gore o tshwanetse go nna le tumelano le banka pele o tsaya tšhelete, ene o tshwanetse gore ha o tswa ko mafatsheng a mangwe o bo o kgona go tšhentšha a check-e or o change tšhelete ya ko mafapeng a mangwe kwa bankeng.

Fore- e ke ditiragalo tse di diragalang ko mafatsheng a mangwe o tsenya tšhelete e bowa e na le dinamane mo godimo.

Gantsi batho ba be ba dirisa forex-e ga ba fetsa tšhelete tsa bone di be di sa bone, nka se akaretse motho o mongwe gore a dirisa forex ka gonne motho wa go sala a la sa mma iyooh.

Go dirisa forex-e ke gore o tlo latlhegelwa ke madi a o fetsa o sala o se na sepe.

Ke ne ke ka leka go mo bontsha gore forex-e ha selo se se siameng ke a mo bontsha ke mo bontsha maele, ke mmontsha le bopaki, ka batla le motho o e leng gore o loose-tse ditšhelete tsa gagwe ka ntlha ya forex.

Nka ikutlwa ke le motlotlo ka itumela ka aga ntlo, ka reka le koloi, ka invest-a mo bankeng e ke e dirisang.

O tshwanetse go nna le App e go bontshang dintlha tsotlhe tse di diragalang ka madi a gago.

Monate go amanya madi mme ditlamorago tsa teng ga di monate ka gore o sala o sena sepe.

Ke ne ke tla mmotsa gore o kgona yang gore madi a gagwe a ye kwa godimo le gore a se ke a looser tšhelete tse a di tsentseng mo forex-ng e leng gore ke mmotse e nnile ka ntlha ya gore ke tshaba go tsenela tsa forex.